Wukuthi intombazane uma isishintsha isiya ekubeni umfazi, ishintsha indlela yokucabanga, ishintsha indlela yokugqoka, iphinde futhi ishintshe nendlela yokwenza. Izinto eziningi zisuke sezihlukile nomuntu osamncanyana oyintombazane.

Wukuthi kukhona ukudla noma imifino engangiyidla kudala engangazi ukuthi yayiphekwa ugogo kuphela. Manje sengiyazi ukuthi if ngipheke leyo mfino ngiyajabula ngoba ngithi ngiyidla, ngikhumbule ukuthi khona isalukwazi sami esasikwazi ukuthi singiphekele le mfino.

Ingoma engijwayele ukuyizwa emshadweni uma kushadelwa umuntu wesintu yile ethi, umakoti ngowethu. Le ngoma ichaza ukuthi iculwa abantu babomkhwenyana, sebevumela umakoti ukuthi bazomhlangabeza ezongena egcekeni labomakhelwane noma egcekeni labomkhwenyana.

Ukunyakaza ngokushesha kuchaza ukuthi kukhona la uphuthuma khona. Kumele njengemasiko akwaZulu ushaye ngonyawo lonwabu ukuze ukhombise ukuthi akukho lapho ujahe khona.

Wukuthi uma ulungiselela ukudla, kumele ulungiselele ukudla okudlekayo okune sigqi, okuchazayo ukuthi uma kufika abantu abazovakasha bezwe ukuthi usiphathe kahle siyizivakashi.

Yilapho umntwana esuke ethola igama elibalulekile elizobe likhulunywa emsamo lapho kukhulunywa khona nabangasekho abangamadlozi. Umkhulu noma ugogo uyakwazi ukuthi aqambe ingane igama lakhe alithandayo.

Wukuthi ufundiswe ukuthi indoda umuntu onjani and umfana umuntu onjani, ngoba umfana kusuke kusawumuntu osalusa iy'nkomo, osengaphansi kwesandla sabazali bakhe. Indoda umuntu osekwazi ukuthi abe nomfazi, ashade, alobole, aphinde futhi ahlale namanye amadoda elalela usizi nokusebenza kanzima ukuze ube yindoda.

Wukuthi indodakazi yabo ingase icikeke yile senzo, iphinde ingaziboni ukuthi yona isikhulile, izoloku ihlalele emumva ilokhu iy'tshela ukuthi ngoba vele isimo azange sifike kumina sokuthi ngenzelwa umcimbi, ilokhu isalele esimeni sakudala ilindele ukuthi ngelinye ilanga iyoshintsha, kodwa ihlezi ihleli endaweni eyodwa.

Amantombazane agqoka ubuhlalu eveze imizimba, asuke ezizwa ekhululekile ngoba asuke kuwu amantombazane angakathintwa, angakakwazi ukuthi alale nomuntu wesilisa.

Okukhombisa ukuthi ukudla okusuke kulindelwe kusuke kuwukudla okunesizinda futhi wukudla okubalulekile okukhombisa ukuthi sihlonipha abantu abadala namasiko ethu singamaZulu.

Wukuthi agcine amantombazane esazi ukuthi mele athi uma efika ebufazini kube sekumele benze kanjani and kungaba umthelela omuhle ukuthi bagcine sebethola ukuthi kwenziwanjani uma usufika ebufazaneni.

Umungcwabo wesintu unezinto ezihlukahlukene ngoba akumele kungene ezinye izinto zasedolobheni nobuchwepheshe, kumele kwenziwe into yakaZulu, abantu babheke phansi. If uma ibhokisi selishona phansi kumele balisize, babeke izinkuni ezithize, bakhulume into ethize, bafake umhlabathi othize. Ngisho sekumele umngcwabo usuphelile, sekumele lapho bayogeza akade bese mgodini.

Ujabulela amakhono okuthi akwazi ukuthi enze inqephu.